Ke tse mmalwa di ka sitisa phihlello ya tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ho kenyeletsa maemo a moruo a setjhaba, mefokolo ya dibaka, le ditaba tsa boemo. Ba tsamaiso jwalo ka kgaello ya ditsebi tsa bophelo bo botle le ditshitiso tsa puo. Nna nkile ka bona hape le ka mo kgethollo e ka sitisang ka hore hobane le le phihlelo ya tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ditumelo hape tsa setso le tsona e ka ba ntho e ngwe e ileng e sitisang phihlello ena.

Nna hobane kele mokreste ha ke kula ha ngata ke mpa feela ke ikela kliniking hore ke tle ke fumane meriana ya sekgowa hore ke tle ke be betere ka pele. Empa kea kgolwa hore ho na le meriana e meng ya setho e thusang e sa kopaneng le boloi, kapa ntho tse jwalo. Ho ya ka motho le hore yena o hodisitswe jwang, mme ke tumediso e feng e yena se a e nketseng yona e tla mophedisa.

Ho senyeha ha dipetlele ke ntho e nkutlwisang bohloko haholo. Hobane tlhokomelo ya bophelo ke tokelo e akaretsang. Motho e mong le e mong o hloka ho tseba hore ha hloka tlhokomelo ya bophelo bo botle o tla e fumana kae kapa kae mo a leng teng. Mmuso o tlameha ho lokisa taba ena hobane batho ba qetella ba hlokahetse. Eseng hore ba ne ba kula haholo, empa hobane di dipetlele ha di kgone ho ba fa thuso e isang bophelong.

Motho e mong le e mong o na le tokelo ya tumello ya hae, empa ke dumela hore ditsamaiso tsa tumelo di tlameha ho fana ka bophelo e seng ho sitisa bophelo. Ke ntho e ntle ho ba le phihlelo ya thero ya malapa, mme ha ditumelo di bua ka tsela e fapaneng. Ba tlameha ho fana ka ditlhahiso tse ding bakeng sa batho ba iphumanang ba hloka ditshebeletso tseo.

HIV Aids e ntse e le bolwetse bo tibileng. Empa ntho e ntle ke hore ho bile le mehato e metle ya bo ngaka ho thusa ho e phekola. Ho a tshwenya hore sehlopha sa ha jwale se amehileng haholo ke banana ba dilemong tsa botjha. Ba dibakeng tsa meputso e tlase. Sena ha se setle bakeng sa bokamoso mme ho fihlela ho tsejwa hore hobaneng ho le tjena. Mme tshwaetso ya HI _V Aids e se e sa le yo, ke dumela hore batho ba ntse ba tlameha ho nwa kalafo.

Jwalo ka baratani ba batlang ho ba le bophelo bo botle ba thobalano. Ho bohlokwa ho utlwisisa tshokelo ya HI _V Aids ho kenyelletsang ho etsa tlhatlhobo ho tseba maemo a rona. Sena se bontsha hore ha re tsotelle bophelo ba rona fela empa le ba bang. E molemo bakeng sa dikamano tsa rona le bokamoso bo re bo batlang.

Dipetlele tsa mmuso di tletse haholo hobane di sebeletsa karolo e kgolo ya baahi. Empa di na le mehlodi e fokolang ya ho etsa jwalo. Mabaka a mang a ka kenyeletsa mekgwa e mebe ya tsamaiso, le basebetsi ba haellang ke kwetliso e nepahetseng, le mekgwa e metle ya ho sebetsa. Tjhelete e nyane ya mmuso le yona e kanna ya eba lebaka.

Ke nahana hore matsapa a mmuso ho ruta ka bophelo bo botle ba banna, ha o fihle le bo ngata ba banna. Hobane thuto e atisa ho fella ditoropong mme ha e fihle mahaeng hantle. Batho ba bangata ba mahaeng ha ba na monyetla wa ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Mme ke bona ba ka tswela molemo haholo ho fumana thuto ena.

Afrika Borwa bana ba na le tokelo ya molao ya motheo ya ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Jwalo ka ha ho hlalositswe karolong ya twenty-seven le ya twenty-eight ya molao theho. Sena se kenyeletsa tokelo ya ditshebeletso tsa kalafo ya bokudi le tokiso ya bophelo bo botle. Ditshebeletso tsa mahala tsa bophelo bo botle di fumaneha hape bakeng sa bakgashane le bana ba ka tlase ho dilemo tse tsheletseng ditsing tsa setjhaba. Naha e na le mosebetsi wa ho netefatsa hore bana ba fumana thuso ya bo ngaka le tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ha mmoho le thuto le tlhahiso leseding mabapi le bophelo bo botle ba bona.

Bothata bo boholo kaho fitisisa ba kelello ho nna ka COVID-19 e ne le bodutu bao lahlehelwa ke dikamano tsa setjhaba. E ile ya lebisa ho tepella maikutlong le maemo a tlase a bophelo. Ke ile ka boela ke ka ithola ke nahana haholo ka lefu le ho tshaba batho bao ke ba ratang ba hlokahala. Sena se ile sa nketsa hore ke bele pelo e bohloko ka nako e ngata.

Ntho eo ke bonang re sa rutwi haholo ka yona ke ho utlwisisa hore ho etsahalang dikelellong tsa maqheku tse etsang hore ba be ka mokgwa oo ba leng ka ona. Sena ke sa bohlokwa hobane se tla re etsa hore re be le kutlwelo bohloko haholonyana. Hape nka thabela ho ithuta ka moo tse fapaneng di tadimana botsofadi le tlhokomelo eo di fang batho ba tsofetseng.

Ke batla ho kenya tender hore sepetlele se bana le creche, e tla sebediswang ke basebeletsi ba sepetlele hape le bakudi ba bang. Re tla etsa hore e se ka tura haholo. Bana ba na le phihlello e fokolang dipetleleng. Mme ka dinako tse ding sena se fana ka nako e boima ho batswadi. Ha o na le creche se tla fana ka kgotso ya kelello mme e tla eketsa tlhahiso.

Ee, tje ka motho ya sebedisang di-clinic le dipetlele tsa mmuso kea kgotsofala ka ponahalo ya ditente tse. Hangata o kgona ho bona hore ba na le ditlhakiso, ho ba na le ntho tse ding tse bontshang hore ditente tse ke tsa eng. Hape o fihlella jwang tshebediso ya tsona. Mongolo wa tsona le ona o hlakile mme o ka bonwa le ke batho ba tsofetseng kapa ba nang le mathata a ho bona.

Ke ntho e ntle hore kgomo ya fatshe e be ka molaong. Hobane hona ho ka thusa hore ho laolehe le ho netefatsa taolo ya boleng le phihlello. Ho bontshitswe kgale hore kgomo ya fatshe e molemo bakeng sa mafu a fapaneng a tebileng a bophelo bo botle. Mme ho etsa hore e be ka molaong, ho ka nolofaletsa ba e hlokang hore ba e fumane. Hape e boetse e ka fokotsa taolo ya di-drug pin e le bona batho bao ba e sebedisang hampe.

Ha se ntho e ntle hore batho ba bangata ba ya ho metswalle le ba lelapa bakeng sa dikeletso tsa bophelo bo botle. Ditsebi tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle di qetile nako e ngata di fumana kwetliso. Mme di na le tsebo e ntlafetseng. Ba lelapa le metswalle ba ka fana ka tsebo e bolayang.

Afrika Borwa mabenkele a rekisang meriana ya maiketsetso a ka tlaleha ho balaodi ba di taolo tsa di hlahiswa tsa bophelo bo botle ba Afrika Borwa Sapra. Kapa lekgotla la dithoto tsa bareki la Afrika Borwa CGC SA. O ka boela hape wa tlaleha ka marangrang ntle le lebitso la hao ka marang rang a CGC SA.

Ntatemoholo o nkutlwisa bohloko ka meriana ena eo ratang, e o sa tsebeng le hore e tswa kae. O ka iphumana o thotse kotsi e bohloko mmeleng mme hape o kanne wa hlokahala mme rona re sa o hloka. Dingaka di ile sekolong di ikwetlisitse haholo hore di tle di tsebe ho thusa batho. Ha hona ngaka e ka etsang hore o fumane thuso e mpe kapa eo bolae fela le fela. Di tshepe mme o tshepe le sepetlele.

Lebollo ke taba e mahlonoko ka lebaka la mekgatlo ya bo dumedi le setso. Banna ba bangata ba ijwetsa hore ha se banna ha ba sa bola. Ke dumella hore ho fana ka mabaka a bo ngaka ho a thusa empa ha wa lekana ho fedisa sekgobo ho ba sa bollang.